Clinic ya hina i ya le Khokho naswona yi basile ngopfu, yi na vanhu vo yi clean-a, yi na vanhu vo yi basisa. Loko u fika kona a wu nge voni na phepha na rin'we na na swilo swo swo tirhisiwa swa swa ku fana na ti-injection, maphilisi a wu nge swi voni ehandle hikuva va tshama va ri le ku basiseni na le ndzeni laha hi tshamaka kona ku tshama ku basile hikuva va va koropa, va koropa ku basa.

Magoza lawa ya nga tekiwaka hi valawuri va rihanyo ku sivela nxavo wa mirhi ku tlakuka emavhengeleni loko munhu a vabya a ya etliliniki ku fanekele va n'wi nyika mimirhi hinkwayo leyi leyi ku fanekele a ya a ya yi tirhisa naswona mimirhi ku fanekele yi va yi kumeka ematliliniki.

I madzolonga lama simiweke eka rimbewu na madzolonga na madzolonga ya le mindyangwini hi swona leswi swi endlaka leswaku ku ku dlayiwa ka vavasati na vana, xin'wana xa kona vavanuna va tibyela leswaku vavasati a va na matimba ya ku tilwela.

Lexi ndzi nga ta xi vulavula eka maholobye eka holobye wa rihanyo mayelana na ku pfumaleka eka mirhi eswibedhlele ndzi nga n'wi byela leswaku mimirhi eswibedhlele ku fanekele yi kumeka ka hikuva hikuva e vuvabyi bya dlaya mavabyi man'wanyana ku va ma tshunguleka ma lava wo mimirhi se loko mimirhi yi nga kumeki, swi ta endla leswaku nhlayo ya vanhu va va ku lova yi va yi ri ehenhla. Van'wanyana va ta vabya va nga holi, so hi lexaku ni nga ta va byela xona.

Ina mfumo wu endla hi ku enela hikuva ku engeteleriwa ka mali mimfumo yo tala yi engetelerile mali ya minongonoko ya HIV and AIDS leswi endlaka leswaku ku va na mfikelelo wo anama eka vukorhokeri bya ku kambela vutshunguri na ku sivela.

I ku yingisela hi ku gingiriteka, xa vumbirhi ku vona ku va kona evuton'wini bya yena minkarhi hinkwayo, xa vunharhu nyika mpfuno lowu tirhaka, xa xo hetelela i ku khutaza ku ti ku ti khathalela.

Ndza pfumela hikuva hikuva swisirhelelo swa le mahlweni swi swi pfune swigevenga hi ndlela leyi nga kongomangiki hikuva loko swi ku yivela a wu nge koti ku vona leswaku u yivele hi mani naswona naswona ni le emaphoyiseni a wu nge koti ku ya u ya hlaya swaku i i mani loyi a nga ku yivela hikuva u va u ta va a ti sirhelelile hi swa le mahlweni.

Ku kavanyeta minongonoko ya ya vutshunguri na ku sivela HIV, swa vumbirhi veka vutomi bya timiliyoni ekhombyeni, swo hetelela u tekela ehansi matsalwatsala yo hlamala yo yo hlamala ntungu wa misava hinkwayo.

Xo sungula i ku vaviseka ni ntshikelelo, xa vumbirhi timhaka ta rihanyo ra miehleketo, xa vunharhu mintshikelelo ya ya ntshamisano na ku langutela, swo hetelela mintokoto ya ya vuhlangi na ku kurisiwa.

Swa vava hikuva i ku va munhu loko a ri le le ka xiyimo xa ku fana na lexi xa ku va a bihe emirini ku fanekele a va a ri na nseketelo a seketela hi ndyangu na tata wa n'wana fanekele va va va va ri ekusuhi na yena hikuva swi tele leswi a ndlulaka eka swona, swi tele swo fana na na na miehleketo a nga vabya ni hi mavabyi ya miehleketo hikokwalaho ka ku ka a nga vi na nseketelo.

Swo sungula i ti tirhisana na vahlohloteri, xa vumbirhi minongonoko ya xikolo, xa vunharhu tilayini ta riqingho to vika, swo hetelela ma tsalatsala yo lemukisa vaaki.

Xo sungula hi le Australian, Europa, Asia. Xivangelo xa kona i ku va ku cinca ka maxelo, xa vumbirhi swimilana leswi omeke, swo hetelela ntirho wa vanhu wo fana na ku hisa ni ku pfumala vukheta.

Xo sungula i xa ku vanhu fanekele va va nyikiwa e masiku ya ku hambanahambana lava va yaka eswikalwini, xa vumbhiri i xa ku ku fanekele va va va tirha hi ku hatlisa hi ku ku na van'wanyana vanhu va ku va hata va tele ku ta pfuniwa, munhu loyi a nga fika nimpundzu ku fanekele ku ku ku ba minkarhi ya vo ma khumembirhi a va se amukile Leswi fanekele va swi endla.

Ku susa kwhiri a swi a swi siveli ku tika kambe swi herisa ku tika ene naswona a hi ndlela ya kahle ya ku a hi ndlela leyinene.

Xo sungula i ku kucetela swiboho, xa vumbirhi ku vumba mavonelo na mahanyelo, xa vunharhu ku heta matimba ku ka vumunhu bya munhu hi xiyexe, xo hetelela ku khumba ku ti xixima na ku na ku titshemba.

Ku pfumala swiaki leswi tirhaka, xa vumbirhi yi na swilo leswi nga na tshevu, xa vunharhu ku va na switandzhaku swo biha, xo hetelela yisa eka kufeni.

Titliniki le ti fambafambaka ti seketeriwa hi timali leti humaka eka US AID ti ta sala ti xaniseka hikuva hikuva matimba hikuva a va nge he swi koti ku xava mimirhi leyi leyi va nyikaka leyi va nyikaka swigulana naswona a va nge he swi koti ku hakela vatirhi.

Swilaveko swa nkoka leswi lavekaka ku va va antswisa vutomi bya vona i ku va va kuma dokodela loyi a nga ta va a ri karhi a va a va languta, xa vumbirhi ku fanekele va va kuma swakudya leswi faneleke swa ku fana no na swakudya swo aka miri, xo hetelela fanekele va kuma maphilisi lawa lava va fanekele va ma tirhisa ku va va va kota ku va kahle emirini.

Xo sungula i nkhathalelo wa mirhi, mpfuneto wa timali, nkhathalelo wo wisa, vunghana, xo hetelela ku veka tihlo eka rihanyo. So hi swona vutihlamuleri bya ndyangu eku hlayisekeni ka vadyuhari leswi fanekele va va endlela swona.

I timhaka ta rihanyo ra miehleketo, vavanuna vo tala ku lava ku lava mpfuneto eka timhaka ta rihanyo ra miehleketo to fana na ntshikelelo wa mianakanyo, ku vilela kumbe ku vaviseka leswi va endlaka ku va tshungula hi swidzidziharisi.

Ku pfaleriwa ka vanhu ka vanhu hi nkarhi wa COVID-19 swi khumbe swi kumbe ikhonomi ya Afrika-Dzonga hikuva nhlayo nhlayo ya mintirho yi yehla na ka ti ikhonomi ta mali ti yehla hikuva ku va ku nga tirhi munhu ku va ku nga fambi nchumu naswona swiendle vanhu va ku tala leswaku va va va nga holi hi ku van'wanyana va hola loko va ya entirhweni va ya tirha.

Maendlelo ya vukamberi na vutshunguri bya HIV ya nga tshamiseka hi ku hi ku kamberiwa ka ha ri na nkarhi.

Ku khutaza vavanuna leswaku ku fanekele va ya etitliliniki va ya kambela rihanyo ya vona na ku rhangisa ku ti khathalela ni ku lava vutshunguri ku tolovela vuhlayiseki ku khandziyisa mimpfuno ya rihanyo ku tirhisa ririmi leri yelanaka na ku katsa swikombiso swa vavanuna lava va ya ka etitliniki.

Ku pfimba ka khwiri, ku pandza ka nhloko, ku cinca, ku navela ka swakudya, ku nyuhela, ku karhala na ku hlundzuka hi swona switandzhaku swo tirhisa DEPO ku hlela ndyangu

Ina, ndzi tshama ndzi vona ntirho wo basisa munhu loyi a nga hlanganaka na khombo, khombo leri a ri n'wu welile a ku ri nghozi ya va movha, loko va n'wu basisa va n'wu laverile vanhu lava lava vo dyondzeka vo vo basisa vanhu.

Ku dyondza ku ti amukela, dyondzo na ku lemuka, vuyimeri bya ku fikelela, ku nghenelela ka vaaki.

I swa nkoka ku tiva rihanyo ra n'wina mayelana na vuvabyi bya sangu ku nga va HiV hikuva swi nga yendleka murhandziwa murhandziwa wa wena a va a ri na yona HiV u nga swi tivi u nga swi tivi hikokwalaho ka ndlela ye yeleyo na .

U pfuleriwa fayili etliniki ya leswaku u ta hamba a teka maphilisi naswona ku mu endla leswaku a amukela u u byeriwa marito yo yo khutazeka na ku va byeriwa leswaku va tele lava nga na HIV kambe va hanya ku fikela ka nkarhi wa sweswi hikuva va endla swilo leswi swi faneleke.

Va fanele ku va na xitifiketi xa ntirho, mutirhi wa nkhathalelo wa munhu loyi a seketeriweke ekaya NQF level three kumbe xitifiketi lexi amukeriweke lexi fanaka.

Ku ariwa ku thola, ku tlakusiwa kumbe vutshamo, ku langutana na ku xanisiwa, kumbe ku vulavula hi ndlela yo biha.

E-e, loko u horisiwile hi ku helela hi ntolovelo a swi bohi leswaku u pfaleriwa ekhotsweni ku vekiwa ekule hi ntolovelo swi hluhluteriwa eka vanhu lava vabyaka kumbe lava hlanganaka na vuvabyi ku sivela ku tluleriwa eka van'wana loko u hetile vutshunguri naswona u horile hi ku helela swi nga ha endleka u nga ha tluleriwi.

Eka mhaka leyi ya vakhegula vo tshamisiwa eka ndhawu ya vuhlayisi, ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva hikuva eka ndhawu liya ya va khegula ku na vanhu vo va hlayisa naswona va va tirha hi swona va va dyondzisa.

Swi nga va ndlela leyinene yo sivela ku tika endzhaku ka rimbewu leri nga sirhelelekangiki kumbe loko tindlela ta nkarhi na nkarhi to sivela mbheleko ti tsandzeka hambi nkarhi to sivela.

Vaakatiko ndzi nga va tsundzuxa leswaku nomboro nomboro nomboro leyi ya hloniphiwa hikuva vanhu lava va tirhaka eka eka ku hlamula riqingho endzhaku ko fonela nomboro leyi va va va languterile ku pfuna vanhu hi xihatla hikuva va va va languterile va va va va languterile riqingho ra xihatla ra ku pfunaka ka vanhu.

Swi nga n'wi endla a titwa a ri na ku chava lokukulu, ku vilela ni ku chava swin'we, ni swikombiso swa miri swo tani hi ku hefemula hi ku hatlisa, ku ba ka mbilu loku engetelekeke ni ku tsana ka misiha.

I ku soriwa na mavonelo lama hoxeke, mavonelo ya ndhavuko ku fikelela loku nga nyawuriki na swivilelo swa ikhonomi.

Ina, i swa nkoka swinene ku hlamba mavoko kahle endzhaku ko susa magilavu hambiloko magilavu mavonaka ma basile ma nga ha hlayisa switsongwatsongwana ni ti-bacteria leti nga hundziseriwaka emavokweni ya wena.

Swi pfuna hikuva u ta kuma vutihlamuleri eka leswi a vilela hi swona naswona swi endla leswaku a kota ku amukela eka swiphiqo swa yena leswi a vulavulaka na social workers hi swona.

Ndza pfumela hakanyingi ku khathalela ekaya swa antswa hikuva swi nyika nyingiso lowu endleriweke munhu hi xiyexe ndhawu leyi tolovelekeke ni ku tiyimela hambiswiritano makaya ya vadyuhari ma nga ha va ma faneleka swinene eka lava lavaka vutshunguri twenty four seven kumbe ku tirhisana ni vanhu swi ti tshege hi swilaveko swa munhu hi xiyexe.

Ndzi tiva ntshikelelo wa mianakanyo wu nga ha vangiwa hi swilo swo hambanahambana ku katsa ni swiaki swa xi swiendlakalo swa vutomi, kumbe tikhemikhali ta byongo.

A hi vuvabyi bya vanhu lavakulu ntsena, byi hlasela na vantshwa vo tala ku fanekele mi hambanana na swakudya swo tala mafurha na swo tala chukele a swi fanelanga mi swi dya hinkwa masiko, ku sivela vuvabyi bya chukele fanekele mi dya swakudya leswi ringanisiweke ku na ku endla vutiolori nkarhi na nkarhi, naswona ku fanekele u ya etliliniki u ya u ya kambelisiwa swa evuvabyi lebyi leswaku u kota ku tiva swa ku u na byoho kumbe a wu na byona.

Ku hunguta rivilo ra fambiselo ra misiha ya le xikarhi CNS eku heteleleni swi endla leswaku u titwa u tshunxekile ni ku khomiwa hi vurhongo.

Ku lebula mirhi swi pfuna vavabyi va vuvabyi bya ku pfilunganyeko ka mianakanyo ku antswisa ku namarhela, ku hunguta swihoxo, ku ndlandlamuxa ntshunxeko.

E-e endlelo ra swipfuno swa vaaki va Afrika-Dzonga i ra nkoka swinene kambe ku kanetiwa hi ringanelao ra kona swipfuno swi pfuneta ku hunguta vusweti kumbe swi nga ha va swi nga enelanga eka ku kondletela ka nkarhi wo le handle ka ku tumbuluxiwa ka mintirho na ku kula ka ikhonomi.

Swivangelo leswi endlaka leswaku vantima va nga kanakana ku lava mpfuneto wa rihanyo ra miehleketo swi katsa ku rhuketeriwa swipfumelo swa ndhavuko na ku pfumaleka ka vuyimeri.

A nga lava ntlawa ya nseketelo leyi nga tiviwiki xa vumbirhi a vulavula na mutivi wa swa rihanyo kumbe muongori xo hetelela a nga fonela riqingho ra mpfuneto kumbe riqingho ra nseketelo.

Ku tsandzeka vutshunguri ku tluleriwa hi nkarhi na ku tsana ka masocha ya miri.

Vanhu lava lamalekeke va langutane na swihinga swa miri ku soriwa ka ntshamisano na swihinga swa vuhlanganisi.

Ina ku va ni titliliniki ta le kusuhi etindhawini ta le makaya i mianakanyo leyinene swi antswisa mfikelelo wa nhlayiso wa rihanyo leswi nga swa nkoka eka rihanyo na vuhlayiseki bya vaaki va le makaya.

A ndzi ta nyika thekinoloji yo pfuneta vatsoniwa ndzi antswisa ku fikelela.

Machayelo ya vuchayeri timhaka ta movha na swiyimo swa mbangu swi nga endla leswaku ku va swona swivangelo swo va timovha ti chayisana eka magondzo lamakulu.

Minkarhi hinkwayo nwa mirhi ya wena hi laha u lerisiweke ha kona naswona hlayisa mirhi ya wena hi ndlela leyi hlayisekeke ekule na vana na swifuwo swa le ndlwini.

Hi ku twisisa mirhi switandzhaku swi nga va ka kona na ku twisisa na ku tirhisa ka mirhi hi ku vulavurisana hi xihatla na vaphakeri va nhlayiso wa rihanyo.

Mimirhi yi durha hikwalaho ka tihakelo ta vumaki tihakelo ta vulawuri na swipimelo swa vuyelo.

Swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu hikuva eka swibedhlele swa mfumo a ku hakeriwi mali naswona vanhu vo tala vanhu vo tala a va tirhi na mali yo hakela eka swibedhlele swa ku swo ka xi nga ri swa mfumo a va na yona, xin'wana lexi xi endlaka leswaku swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo swi nga tali hikuva vanhu lava va tirhaka va ku teka ku hakela swibedhlele swo ka swi nga swa mfumo vatsongo ngopfu a va fiki nile ka nhlayo yo tala.

E-e a swi tikombi leswaku ntshikelelo wa mianakanyo wu hola hi woxe naswona hakanyingi wu lava vutshunguri lebyi nga ha katsaka miri ku miri vatshunguri kumbe ha vumbirhi bya swona.

Ku hunguta ku kumeka ka vaphakeri ku nyika na ku nyika mirhi leswi nga vangaka ku hlwela ka vutshunguri na ku tlakuka ka makhombo ya rihanyo.

Ku tirha kahle eku pfuneni ka miganga leyi nga tirhisiwiki kahle ku fikelela vukorhokeri byo sivela ku lawula mavabyi lama nga tshungulekiki na ku landzela vutomi bya rihanyo.

Ku ti hambanisa na vanhu mintirho leyi nga nyawuriki na switirhisiwa leswi nga fikelelikiki leswaku va tlula swiphiqo i ku aka netiweke ya nseketelo wo tiya wa ndyangu na vanghana.

Ndzi nga kombela movha ya le ka makhelwana leswaku yi n'wu heleketa exibedhlele, ndzi ndzi byela makhelwani loyi a nga na movha leswaku ndzi n'wi kombela leswaku a ndzi heleketeleli makwerhu wa mina naswona ndzi ta n'wi hakela mali ya ya petiroli.

Tshimeka xiyimiso lexi hlelekeke, tirhisa vahlengeleti va miri naswona u katsa munhu hi xiyexe eka endlelo hi laha xi nga kotekaka ha kona.

Hikuva loko COVID-19 yo va yi ku khomile a yi tlulela loko wo va u vulavula na munhu u nga mbalanga swifunengeto swa xikandza a yi tlulela hi ku olova.

Nkarhi na nkarhi swi pfuna ku tiyisisa leswaku mirhi ya tirha naswona ya laveka.

Vatswari va nga vulavulana na vana hi rihanyo ra miehleketo ku tiyisisa mintlhaveko na ku khutaza ku vulavula.